Ewe, niqaphele kakuhle. Ndibeka isivuno esikumgangatho ophantsi sodwa ndingasixubi nesivuno esihle. Ndenza oku ngenjongo yokugcina umgangatho wemveliso zam uphakamile. Xa ndizixuba kaloku ezi zivuno ndingaphazamisa umgangatho opheleleyo wemveliso. Nto leyo enokuchaphazela igama lam njengomlimi kunye nokwaneliseka kwabathengi bam.

Ewe ndinganguye umfama wentsangu. Kaloku intsangu isetyenziswa njengechiza lokunyanga ezinye izigulo. Ookhokho bethu ntlandlolo babelisebenzisa elichiza elibizwa ngokuba yintsangu ekunyangeni izigulo ezifana nomkhuhlane nesifuba.

Eyokuqala endizothi ndiyidinge ngumhlaba wokulimela. Eyesibini izoba yiteletele yokulima umhlaba. Eyesithathu licingo lokubiyela igadi yam. Eyesine neyokugqibela zizityalo endizokuthi ndizilime egadini.

Iindawo zokuhlala zibalulekile kakhulu kubasebenzi basefama kuba zinefuthe elikhulu kwimpilo yabo, isidima kunye nemveliso yabo emsebenzini. Enkosi.

Njengomlimi osakhasayo amaxabiso aphezulu amafutha esithuthi asetyenziswa efama akanampembelelo ngqo kwingeniso endiyenzayo okwangoku, kuba umsebenzi wam usasekwe kwinqanaba elincinci kwaye andikasebenzisi oomatshini okanye izithuthi ezininzi. Uninzi lomsebenzi ndisawenza ngezandla okanye ndisebenzise izixhobo ezingafuni mafutha amaninzi.

Utata uMfene ndingamcebisa okokuba inyama yakhe ayomise, laa nto yaziwa ngokuba yi-drying ngesiNgesi. Lihlobo elwalusenziwa ngalo kudala ezilalini kwaye inyama iye ihlale ixesha elide ingaboli.

Isakhono nolwazi kwezolimo kunye nezifundo kwezolimo.

Kubaluleke kakhulu okokubana umfama osaqalayo acingisise kakuhle ngenani labasebenzi aza kubaqesha ngokokubana angathatha abasebenzi abaninzi abaqeshe achaneke ngokokubana imveliso ayenzanga kakuhle kwaye abathengi abekho. Mna ndicebisa okokubana umqeshi ongumfama osavula ifama yakhe ngokutsha athathe abasebenzi abancinci ngokwenani, angazukwazi ukubetheka ekubabhataleni.

Ndingaqesha abasebenzi ababini. Ifama yeenkomo xa isaqala kudingeka nje okokubana iinkomo zoluswe ziyokondliwa, ziseliswe amanzi ukuze zityebe zizokwazi ukuthengwa. Ngoku lisaqalayo ishishini lam ndingaqesha abasebenzi ababini kuphela.

Isakhono sokuhlalutya uhlohliso siluncedo kakhulu kwezolimo nokufuya kuba sinceda abalimi nabafuyi ukuba benze izigqibo ezizinzileyo ezinolwazi nezizinzisa impumelelo. Olunye uhlobo olusinceda ngayo kukuphucula isivuno ngokuhlalutya idatha malunga nemozulu umhlaba kunye nendlela izityalo ezikhula ngayo. Umlimi ke angakwazi ukutyala ngendlela engcono akhethe ezona zityalo zilungileyo aze alawule ixesha lokuvuna ngcono.

Iidyunivesithi neekholeji zidlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni isakhono somntu sokubona amathuba okuthengisa kwezolimo. Ziye zincede ekunikeni ulwazi lweemarike, izifundo zokurhweba nokuthengisa kwakunye ukuhlalutya idatha.

Mna ke ndiye ndijule amaxolo weekhaphetshu, weebhathanathi namazambane, iveji yonke xa ndipheka phaa egadini ukuze umhlaba uza kuchuma.

Ukunqaba kwemvula kuchaphazela isivuno ngolu hlobo lokuba umhlaba uyoma, isivuno naso siyoma sife.

Izinto ezimabele abhunxileyo mfondini, indima yamakhosikazi efama aye athi alime. Ngaphandle kwawo angekhe uhambe umsebenzi wokulima ufake isityalo egadini okanye emhlabeni, nokuvuna ke baxhaphakile kulo msebenzi.

Nangona i-hemp nentsangu zivela kwisityalo esifanayo esibizwa ngokuba yi-cannabis sativa i-hemp ine-THC ephantsi kakhulu. Amafama angoyika ukuba abantu amapolisa okanye abarhwebi banokungakwazi ukohlukanisa phakathi kwezi zimbini. Nto leyo enokubangela iingxaki zomthetho, ukutsalwa kwenzuzo okanye ukuphazamiseka kwishishini labo.

Ukunqongophala kwamanzi kunegalelo elikhulu ekubhangeni nasekutshoneni kwamafama, ingakumbi wabantu abantsundu abakhula okanye abasebenza kumhlaba ongaphaya kwezixeko, apho uninzi lungaxhaswanga kakuhle ngezixhobo nangamathuba.

Okokuba lo mntu ufuna ukuqala ishishini lokulima uyaphangela ndingamcebisa okokuba kwimali ayifumanayo nyanga nenyanga abeke imalana ecaleni nyanga nenyanga ukuze akwazi ukwenza le mali ayifunayo ukuqala ibhizinisi. Okokuba akaphangeli ndingamcebisa ayonkqonkqoza kwiminyango efana neenkampani zoo-NYDA apho azobhalisela khona imali yokukuvula ishishini.

Ndingathi kubalulekile ukuthengisa ezinye iimveliso zezolimo kumazwe angaphandle ngenxa yezizathu ezifana nokuvelisa ingeniso yezoqoqosho, ukwandisa imarike yemveliso nokwenza imali kwizixhobo ezikhoyo, nezinye ke ezininzi.

Mandithathe eli thuba ndinibulele ngokuba nithe naza kukhala kuRhulumente. Umnqophiso wethu ngulo wokokubana siza kubonelela ngamanzi athuthwa ziitanki kwiindawo ezichaphazelekileyo kunye nokubonelela ngeefuda nezinye izixhobo zokugcina izilwanyana ziphila. Omnye umnqophiso ngokwenkxasomali laa nto kuthiwa yi-emergency relief fund ngelamakhumsha ukuze nikwazi ukuqhuba nomsebenzi wenu. Mandithembe okokubana nonelisekile, yiyo iminqophiso endininika yona. Enkosi.

Kaloku iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika ziquka ezi, iolenji, amagwava, ibhanana kwakunye neapile. Zizo endisazikhumbulayo. Enkosi.

Kukhona laa mihlaba kuye kuthiwa yimihlaba kaRhulumente ingasebenziyo. URhulumente makabonelele ulutsha ngalaa mihlaba bazovula ishishini lezolimo kusetyenzwe kuwo ukuze kuvuleleke amathuba ezengqesho.